Sena se utlwisa bohloko haholo. Nka leka ho mmontsha ka hoo, ana le lehlohonolo ka teng hore o sa ntse ana le motsofe bophelong ba hae. Ho na le bana kantle ba senang batswadi ebile le batsofe ba bona ba sa kgonang hore ba ba bone, empa yena o lehlohonolo. Nka mo eletsa hore ha eba o hloleha ho hlokomela nkgono wa hae, se a ka se etsang ke hore a mo ise ntlong ya maqheku e leng hore batho ba tshwanelehang ba tla mo hlokomela.

Ee, ho bohlokwa ho itlwaetsa ho hlahloba dingakeng. Sena se ho thusa hore ba kgone ho lemoha mafu kapa bokudi ka mmeleng wa hao ka pele. Ebile ba tlo kgona ho o, hlokomela ebile ba thibelle seo se ka be se hola kapa se o kudisa.

Batho le ba rute bana ba tshaba hore ho keke hwa ba le pheko ya COVID-19. Mme ba tla sa tswela pele ba lahlehelwe ke malapa a bona, mesebetsi ya bona. Ebile ho keke hwa ba le bokamoso ba ka tshepelang ho lona.

Ditleliniki tse tsamayang di ne di ka etela kgafetsa. Di fane ka ditshebeletso tse bohlokwa. Basebetsi ba bophelo setjhabeng ba ka kwetlisa ho fana ka dintlha tsa thero ya malapa le dithupelo. Tshebedisano mmoho le mekgatlo ya lehae e ka nolofatsa phihlelo ya disebediswa tsa thero ya malapa.

Ke ne ke ka bitsa kopano moo ke tla be ke ba tsebisa ka tiiso ya molao wa ho kena mosebetsing le ho tswa mosebetsing. Hape ke hire bahlokomedi ba nakwana ha ebe ho na le kgaello e ya bahlokomedi.

Karolo ya ka ke ho etsa bonnete ba hore ke tshehetsa maikutlo a mme o moimana kapa ya tswang ho tswala. Le ho hlokomela masea a bona ka ho netefatsa hore a phela hantle le hore a ntshwe ka tsela e nepahetseng. Ho hong ke hore ke tsebe ho bona ho fokola kapa bokudi ho mme le ngwana. Molemo wa ho hlokomele e, ho batswadi ke hore ba tle ba kgone ho iphomotsa le hore ba fole ha e ba se ba belehile. Le hore ba ithute ho hlokomela masea a bona le ho fumana thuso ya bongaka. Se ka etsa bo moimana kapa motswetse a sa rate bahlokomedi bona. Ke ka lebaka la ho hlahlojwa hangata le ho ho huluwa madi le dihlahlobo tsa tse bomme ba bangata ba di fumanang di sa phuthulluhe ebile di le bohloko.

Pele o reka sehlahiswa, etsa bonnete ba ho hlahloba hore se entswe ka eng? Hobane ho na le batho letlalo la bona ha le dumellane le metswako e itseng e sebedisitsweng ho etsa sehlahiswa seo. Mme ha ebane o rekile sehlahiswa se itseng, letlalo la hao le qala ho utlwahala okare le a tjha kapa o ba, o qala ho ba montsho haholo. Tlohela sehlahiswa seo hobane se kabe sena le dintho tse tsamaelang letlalo la hao.

Dumela monghadi, ke mme wa Teboho. Ke na le matshwenyeho mabapi le hore ngwana o pepetswa taba ya thobalano ka phaposing. Na taba eo ha ya lokela hore a rutuwe ke nna motswadi wa hae ka nako e loketseng nna? Nako ha e so fihle hore bana ba ka rutwa ka thobalano hobane ha ba tsebe letho. Mme sena se tla ba etsa hore ba etse dihlahlobisiso ka seo ba se rutwang le seo ba se bontshwang. Mme sena se fosahetse hobane se tla ba fihlisa hore ba be ba kene dinepeng tsa pornography. Ha ho sehloho se seng o ka ba rutang sona.

Qoba ho kopa ditlhare ntle le lengolo la ngaka, seo se tla o kreya toronkong. Ka bomadimabe, le rona ha re na boikgethelo, empa re tlameha ho latela melao. Ha ka dumella ho fa mokudi ditlhare ntle le lengolo le ha eba ke a mo tseba hore ke mokudi ya tlang sepetleleng matsatsing ohle. Sena se kang lahlehisa mosebetsi ebile ke ye toronkong. Nna ditlhare ka tlung ke di boloka ka lebokosong le notletsweng kapa sebakeng se patilweng.

Ka bomadimabe, ha se ditleliniki tsohle tsa setso tsenang le di-license. Ka ha ho tse ding di sebedisa mamati a ka morao ho lapha batho. Empa ditleliniki tsa setso di na le mefuta o sa setifikeiti se bontshisang hore di kwetlisitse. E leng license ya bona e ba fang monyetla wa ho bula tleliniki eo ya bona ya setso le ho sebetsa ka batho.

Ke mananeho a a thusang batho, setjhaba tlokotsing ka dijo, tlhokomelo ya bophelo bo botle, tshehetso ya maikutlo, . Ka hoo kajeno re mona ho thusa wena le setjhaba sa heno ka ho o fa disebediswa tseo di hlokang dijo le nako le dingaka tsa rona. Le tlo kgona ho buisana le bona bakeng sa bokudi, mafu e lenang le ona. Jwanong beha matshwenyeho a hao thoko. Re mona ho tla le thusa le ho le tshehetsa nakong ena e thata.

Ho bohlokwa hore baratani ba etse hlahlobo ya HIV e le hore re tsebe boemo ba rona ba HIV. Mme ka bobedi ba rona re fumane kalafo ha eba e mong ya rona o na le tshwaetso. Mme ho molemo ho alafa e sa le pele e mpefala.

Ha ke bone e le nthwe mpe ha ebaneng motho a re meriana ya setso ha e mo sebeletse. Re le batho ha re tshwane, re hodisitswe ka ditsela tse fapafapaneng. Ba bang ha eba sebeletse hobane ha e tsamaisane le kgolo ya malapeng a bona. Ba bang ha eba sebeletse hobane ha ba kgolwe ho yona, bona e leng batho. Nna hae ke hodisitswe meriana ya setso re e sebedisa ebile le nna ke hola tjena ke kgolwa ho yona, e ya ntshebeletsa le nna. Motho o tshwantse o kgolwe ho ntho hore eo sebeletse.

O tlameha hoba le mamello ha o lebisa hlokomelo ho motsofe hobane o tsofetse, mme dintho tse ding ha kgone ho iketsetsa. Netefatsa hore o mo fa dijo le meriana ka nako e nepahetseng ebile o netefatse hore mmele wa hae o dule o hlwekile, o mo hlapisa ha eba o ya kgona. Ha ebane ha ona pelo ya ho hlokomela motho ya tsofetseng, ho na le dintlo tse etseditsweng ho hlokomela batho ba tsofetseng.

Ke a di hlokomela dipapatso tsena, ebile ke bona dipapatso tsena di etsa mosebetsi o hantle haholo. Hobane hona le batho ba tshabang ho ya di-gym-ing hobaneng ba tshaba ka tsela eo batho ba tlo ba shebang ka teng, ebile ba tshaba hore ha ba keke ba kgona ho ikwetlisa hara batho ba bang. Ha ba bona dipapatso tsena, ba ba le mafolofolo a ho reka seo se babatswang hore ba itshebedisetse tsona mahaeng. Ebile sena se ya ba sebeletsa.

Tjhe, dinako di fetohile mme le batho ba fetohile. Mehleng ya kgale, ba ne ba bukahantsha tjhelete ho tla inehela ho lelapa le lahlehetsweng. Empa nakong ya jwale batho ba tjhelete ka tsela ya penshene hore ba tlo kgona ho boloka malapa a bona.

Batjha ba bona thibelo ya pelehi ya kgale e ne e sa sebetse hantle. Empa ya hona jwalo e sebetsa hantle, ebile e sebediswa ke mang kapa mang ya moholo, mosadi kapa ya monyane.

Dumela mme. Ke a utlwisisa matshwenyeho a hao. Empa le rona re latella curriculum e re rometsweng yona ke setere sa dithuto. Empa ka letsatsi la kopano, ke tla etsa bonnete ba hore ke bua ka ona matshwenyeho a hao. Re bone tswelapele ho baetapele.